Ubugcisa beentsimbi bunokudlala indima kuqoqosho kule ndawo ndikuyo kuba abantu bangaphandle okanye ii-tourist ziyathanda ukusindwendwela zithenge kubantu abathengisa iimveliso zezi ntsimbi. Kwaye ngoku uRhulumente uye wabaxhasa ngokubavulela amashishini asemthethweni nokuthenga iinkampani ezinkulu zefenisha nezempahla zalapha eMzantsi Afrika kubo.

embi okanye kwiimfuyo ezonakalisayo nayo kukuba bazigcine kwiimbombozi zodaka okanye kwiindawo apho zizogcineka zisempilweni zingamoshakali, enjengetanki yenkcenkce okanye zomiswe kwindlu apho kungahlaliwa kuyo ukuze zifumaneke kalula xa sele zizosetyenziswa.

Nyana, kubalulekile ukuthatha umfazi ngokusesikweni umlobole kuba loo nto ibonakalisa intlonipho kubazali bakhe nentlonipho apha ekhayeni. Iphinde yenze umzi ube nesidima uhlonipheke. NaseBhayibhileni uThixo wayibeka yacaca into yokuhlalisana nentombi ongayitshatanga ukuba isisono kwaye ayilunganga. Ukulobola intombi kuchaza ukuba uyifaka ekhayeni ngokusesikweni yaye uyinika negunya lokuhlala apha ekhayeni ikhululekile ingenaxhala lokugxothwa ngenye imini.

Into engenza uluntu luqhele ukuthetha isiXhosa esisulungekileyo kukuba zonke izinto esizisebenzisayo ezinjengeintanethi, unomathotholo, umabonakude, iincwadi esizifunda ezikolweni kwezinye izifundo zibhalwe ngolwimi lwenkobe isiXhosa. Yaye nasezivenkileni izinto esizidingayo zibhalwe nangalo ulwimi olu lwethu ukuze siqhele ukubiza amanye amagama ngesiXhosa ukuze singaxubi xa sithetha.

Abantu baselokishini abanabo ubuntu njengabantu baselalini, abanabo ububele kwiindwendwe ingakumbi kumntu wangaphandle. Impilo yaselokishini ayifani neyasezilalini apho umntwana akhuliswa yilali yonke, apho ukwaziyo ukuyokhala kwamakhelwane xa udinga uncedo. Abantu baselokishini abanalo uvelwano okanye uthando njengabantu basezilalini kwaye nempilo abayiphilayo ayifani.

Ixesha elininzi abantu abahlala ezidolophini bavamise ukuthi xa benomphanga bawenzele apho edolophini. Kodwa ke maxawambi ukuba abantu bahlala ezilalini okanye baphangela edolophini, abantu belali abanjengabafana namadoda asenakubancedisa ekwembeni idlaka benze nezinye izinto ekufanele uba zenziwe ekhayeni ngaphandle kokuthi nje abo bantu abahlali ixesha elide emakhaya. Yiloo nto abantu basemakhaya okanye ezilalini bebambisene kuba bayakwazi ukuncedisana ngaphandle kokujongelana phantsi okanye umntu athi akazunceda ubani kuba ubani enento.

Ukuba namawele, oku kuchaza ukoyika ngathi kukho into embi ezokwenzeka. Ukungaveli nangeenwele, oku kuchaza ukungaphumeleli entweni de igama lakho lingabonakali. Ukujika imibombo, oku kuchaza ukubuyela apho uvela khona.

Ukutya endikuthandayo kwesiXhosa sisigwampa. Mamela ntombam, xa upheka isigwampa kufuneka ube nemifuno kunye nethanga uzinqunqe. Xa sele ugqibe ukuzinqunqa uzifake embizeni, ugalele amanzi, ufake iikomityi ezintlanu kunye netyuwa ukwenzela incasa. Yaye xa sele le mifuno nethanga sele zivuthwa ugalele umgubo wombona ocolekileyo apho embizeni, uzamise ukuze umxube udibane yaye uthobe ilangatya lomlilo ukuze ukutya kungatshi. Uzame ukumane uzamisa emva kwemizuzu emihlanu ukuze kudibane ngokupheleleyo. Yaye emva kweyure enye kuzobe kulungile oko kutya.